Mo setsong sa me re apara diaparo tsa Setswana tse di bidiwang makgabe, banna ba apara tshega mme basadi ba ba tona ba o ba nyetsweng ba apara letoisi le mogolwane fa godimo ga magetla mme diaparo tsa rona tsa Setswana tsa setso di le di a fetoga fa mengwaga ntse e tsamaya. Mo malatsing ano ba rona ba kgona go tsaya lesela la letoisi ba bo ba dira mosese ka lone kgotsa ba dira sutu ba roka sutu ebile ba kgona go tsaya matlalo a Setswana ba bo ba roka diaparo tse dintle fela tsa Setswana.

Ee, moaparo wa setso o ka apariwa ko meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference, conference e tshwana le ya kereke kgotsa conference nngwe le nngwe ke gore re a bo re phuthagane, re le merafe e e farologaneng mme ka tsela eo mongwe le mongwe o tlotla setso sa ga bone morafe mongwe le mongwe o tla bonagala sentle mme mongwe le mongwe o tla ipela ka morafe wa gagwe le moaparo wa gagwe a ikgantshe.

Nna moaparo waSetswana oo ka bonang o le montle ke moaparo o apariwang ke basadi ga ba nyetsweng baba-Tswana e leng letoisi, bo bo sweu, tuku fa ba rola le mangena a a bidiwang gore ke di go supetsa gore ke basadi bao ba nyetseng le mo magetleng le dikatiso tsa bone le ditlhako tse di bidiwang gore ke batho ba ba mogolwane mo magetleng. Ke moaparo o montle wa Setswana ebile o fa bomme ba rona ba seriti gore re kgone go farologanya gore bomme ba ba tona ke ba ba feng, ba ba nyetsweng o ba fa seriti thata-thata, moaparo o o aparela thata mo meletlong ya Setswana le kwa di fa ba ile go tsaya ngwetsi.

Nnyaa ga ke dumelane gore moaparo wa setso o tshwana le wa Sezulu kgotsa Sexhosa, moaparo o ntshang nama, o ntshang bo.

Mosadi yo o nyetsweng o tshwanetse go thiba mmele wa gagwe, a tlotle molekane wa gagwe ga mmogo le ba bogadi jwa gage kgotsa jwa gagwe, o apara sentle mesese le diaparo tse e leng gore re fitlha mmele wa gagwe le magetla mme o tshwanetse a fitlhele moriri wa gagwe. Seo ke sesupo sa tlotlo le lerato mo jwa gagwe le fa molekane wa gagwe.

Meaparo ya Setswana gantsi di diriwa ka letlalo la phologolo ke la kgomo kgotsa phologolo nngwe le nngwe ya kwa nageng kgotsa letlalo la nku le mme ke merero ya meaparo ya setso ya Setswana ke makgabe, tshega le letoisi.